Ngingavikela iintjalo zami ngokwemba iimforo ezikhambisa amanzi ngemaqadi kwazo iintjalo.

Kanengi la kutjalwe khona amabele namkha ikoroyi kuvamise ukuba neenlwanyana ezenza bona imikhiqizo ingaba sebujameni obuhle nofana obukarisako.

Ngilesi esimhlophe ngombana ngengiso esidliwa mihla nangamalanga. Senza ipuphu kanye nokhunye okunengi.

ESewula Afrika asikghoni ukutjala ikoroyi ngobunengi. Unobangela kutjhisa khulu kwelanga begodu sinekinga yisomiso.

Awa, eentolo angisayiboni ipuphu eyenziwe ngesiphila esibovu.

Ngingambonisa bona arhwebelane ne-Zimbabwe, i-Zambia kanye ne-Malawi ngengizo iinarha ezidinga khulu kwamambala isiphila nofana ipuphu enziwe ngesiphila.

Liqiniso iye abantu abahlala eLimpopo nofana izakhamuzi zeLimpopo ziyithanda khulu kwamambala ipuphu yamabele.

Ungandisa iintoro ezistora amanzi endaweni yakho nofana ufake isizo lokurhelenjwa ngamanzi kurhulumende.

Iye, singawukhuphula umnotho wekhaya. Nasiqala zehlelo le-Stats isiphila sidingeka khulu emazweni wangaphandle.

Ukutloliswa bese kulandelwa kuhlolwa kwemikhiqizo yakho bese ulandela imigomo yeentolo.

Eentolo ezithengisa imbewu ezifana nabo-Owubharo nabo-Shoprite kanye nezinye ezinengi iyatholakala imbewu yamanamune.

Kukhona ngapha okulinywa khona amahabhula abovu kanye namanye amanengi. Ngendaweni yangekhaya eMpumalanga ebakubiza ngokuthi se-Marble Hall nofana eemforweni ungawathola lapho ngobunengi ngenani eliphasi.

Usutha khulu kwamambala. Nawudle isiphila angekhe usakghona ukufaka okhunye.

Manengi khulu kwamambala ngendaweni yangekhaya. Umuzi nomuzi ngendlela manengi khulu ngakhona umuzi nomuzi unama-avokhado ngendaweni yangekhaya ngeMpumalanga.

Kunobangela nofana umraro kungenzeka kukokobana la owathenga khona amakonyana lawo bekakhula ngemitjhoga nofana imitjhoga ethile.

Iye, ngivumelana nabo ikabi esele ineminyaka emine nofana ubudala ayinayo inyama elungileko.

Iye, ngivumelana nakho ngombana emazaleni zingadla izinto ezinetjhefu. Itjhefu engekhe yaphatha abantu kuhle.

Iye, ungazithengela itswayi, itswayi lilungele khulu umzimba weenkomo khulu kwamambala itswayi lilungile.

Le ikomo ehlatjwe ngekambiso yesikhuwa inyama yakhona iyaphophiswa bese le ehlatjwe ngekambiso yesintu ayiphophiswa isebenziswa nofana idliwa injalo.

Awa, ngiyalandula inyama nayizoba nepilo ibangelwa kokobana uzikhulise bunjani iinkunzi zakho.

Awa, angivumelani nakho lokho ngombana ngikholelwa ekutheni ukuze inyama ibe nepilo. Kufanele isilwane leso nofana ikomo leyo ikhule idla ukudla okunepilo.

Iye, kuqakathekile ngombana uzakuthatha ikomo endala uyihlalise nekomo encani. Kuqakathekile bonyana uzihlukanise, uzibeke ngeminyakazo ngokulingana.

KukwaNdebele eMpumalanga ngombana isiko lamaNdebele lithi isokana kumele lihlabe nalibuya engomeni lihlale ikomo. KwaNdebele ikomo iqakatheke khulu emnyanyeni wamasokana.

Ayathengiswa nawo amathambo. Ungawathatha uyowathengisela abantu abathengisa endleleni nofana abanamarhwebo wokudla endleleni.

Iye, ingathengiseka ayikahluki nezinye iinkomo ezihlatjwe zingeqayeqi.

Awa, azidli ngokwaneleko ngombana uzivulela emini khulu kwamambala. Kufanele uyivulele nge-iri lesikhombisa uyoyivalela entambama nge-iri lesihlanu.

Iye, kulungile ikinga ayibi khona ekutheni uzipha ubusuku nemini kulunge khulu kwamambala.

Kubangelwa ngokobana zidla ukudla okulungileko begodu zithola nemitjhoga elungileko.

Ngicabanga bona bakwenziswa kukobana basuke bangafuni omunye umhlobo nofana omunye umbala efuyweni yabo yezimvu, basuke bafune umbala omhlophe wodwa.

Iye, abahlali bemaplasini banobunikazi nofana banelwazi elaneleko ngokuhlala kwemaplasini nangobunikazi bamaplasi ngombana ngingibo egade bahlala lapho nofana ebahlezi isikhathi eside, banezindlu zemakhabo, banamathuna wemakhabo, banobulwazi obaneleko.

Abahlali bangenarheni yangekhaya, ipilo yala engihlala khona siyiraga ngokuya emadamini ngeenkathi zesomiso, siyokuvasela khona, siyokukha khona amanzi kanye sirage neenlwanyana ziyokusela khona amanzi.

Bangazisiza kokobana iintjalo zabo bazithele amanzi amanengi nofana aneleko kokobana zingomi nofana zingafi.

Iye, bazuza ngokulingana. Emarageni nofana lapho kuthengiswa khona iintjalo, i-price iyodwa, ayikahluki, ayiyi ngobulili, ayiyi ngokombala. I-price lapho kuthengiswa khona iyafana ngokomnothweni.

Awa, angivumi, ngiyala nakho. Awukwazi ukuthatha isilwana ekungasiso sakho, esinganaso i-brand mark yakho, usise esilarheni, asikavumeleki, abasivumi esilarheni. Isilwanyana osiletha esilarheni kufanele sibe ne-brand mark ekungeyakho ekhambelana nomazisi wakho, angijimelani nawo umbuzo lo.

Kokobana iyehle igazi, liphophe. Ungathi nawuyiphekako nofana sele uthi uyayisebenzisa uyithole inegazi elinengi, ibhala iphekeka kumbi.

Akukho engikusolako ngotjwala besintu ngombana utjwala besintu bulungele khulu umzimba begodu abunazo iindakamizwa ezifana njengama-chemicals, kulungele khulu umzimba. Angibunyenyi ubutjwala besintu, bulunge khulu kwamambala.

Ezinye iinlwanyana ezifana neenciliba namagalikune azikajwayeleki begodu inyama yakhona ayitholakali eentolo kanengi, yingingakho abantu bemakhaya bangazifuyi. Ababoni bonyana zingathengiseka, babona kuyikukhu khulu ethengisekako ngombana ikukhu igcwele konke akunala ungayitlhoga khona emarageni nofana eentolo.

Kubangelwa kokobana lokhu ukudla okudliwa ziinkukhu nofana lokhu abakusebenzisako ekukhuliseni iinkukhu, kuyabiza khulu kwamambala. Unobangela ngonguloyo.

Iye, khulu kwamambala. Abantu abatjha bangakukhuthalela khulu ukulima, urhulumende nakangabasekela ngeendawo kanye nangezinto zokulima. Ngikhulunyiswa kokobana imisebenzi ayikho, ekuzilimeleni bona bazozenzela imali yokobana baphile, ipilo iqhubeke iye phambili.

Kokobana ikomo nembuzi kuyinto esebenza khulu ebantwini abanzima nofana ebantwini abaphila emakhaya begodu lokho kutjho ukuthini? Kutjho bonyana iyathengiseka ikomo nembuzi ngaphandle kokobana uyise emaregeni nofana eenlarheni. Ithengiseka khulu kwamambala.

Kokobana iintolo lapho sifumana khona iinhlahla, ama-owner nofana abanikazi bazo babantu abamhlophe, kukancani bonyana ungathola umuntu omhlophe alethe isitolo sakhe emphakathini wemakhaya. Kanengi iintolo zabo abantu abamhlophe bazisa emadorobheni, ngingakho kukhamba ibanga elide ekufumaneni iinhlahla zeemfuyo.

Awa, ilungelo abanalo. Bangaya bayokuphahla babawe qangi emnikazini weplasi lelo, nakangavumiko angeze bakghona ukuphahla, ilungelo abanalo. Kufanelani bavumele bonyana iplasi lelo selinomnikazi omutjha, kufanele balungisele bonyana bakhulumisane naye, bazwisisane.

Iye, bayaya eenkulisa. Kunamabhasi asele abathatha emakhaya abasa eenkolweni nofana eenkulisa. Iye, bayaya.

Kokobana ngithathe uboya bakhona ngiyobuthengisela amafemu enza iingubo nofana iinjeresi. Uboya bengubo benziwa ngamanye amaboya wezimvu nofana amanye amafemu enza imibhede asebenzisa uboya bemvu. Uboya bemvu buqakatheke khulu kwamambala.

Umsebenzi wamabele, kokobana kwenziwa ipuphu. Kunepuphu yamabele begodu umsebenzi wamabele wenza notjwala, kunotjwala obenziwa ngamabele. Ngengilokho umsebenzi wamabele.

Abasebenzi bemaplasini kufanele babhadelwe ekupheleni kweveke, ngokubona kwami.

Awa, bayadinywa abantu ngobunengi akusi bomma kuphela. Bayadinywa nakuziwa ngekulimeni, abalimi babancani khulu kwamambala begodu abasekelwa ngurhulumende.

Kuyawukhulisa khulu kwamambala ukutjalwa khulu nofana ngokuzeleko kwesiphila eSewula Afrika komnotho kokobana siyakwazi ukuthengisa, sithengisele iinarha zangaphandle isiphila begodu sisale nathi besidle la enarheni yethu yekhaya. Lokho kukhulisa umnotho khulu kwamambala.